Yebo, ukusetshenziswa kwama-smartphone, kungaba isiphazamiso kwesinye isikhathi. Ngoba abanye abafundi, abangabe basenza umsebenzi wabo wokucwaninga ngendlela. Bayaye sebethembela kuma-ephu afana no-ChatGPT. Kepha kuyadingeka ukusetshenziswa kwama-smartphone ngoba, ezinye izinhlelo zemfundo ezifana nokwenza ucwaningo, izinombolo ezibhangqiwe, amaphrojekthi, ziyadinga ukusetshenziswa kwama-smartphone, ukuze umfundi abone . Futhi, aqonde konke afunda ngakho.

Cha, i-mobile rutha ayisizi ukuthi uhlale uxhumekile uma kucisha ugesi. Idinga ugesi ukuze isebenze. Uma kukhona isisekelo esifana namaphaneli elanga, iyasebenza.

Ingabandakanya abalaleli ngokuthi kube nomkhankaso omenyezelwa emsakazweni yomphakathi wokuthi abalaleli bathumele uhlelo lwezingoma ezinhlanu abangathanda ukuzizwa emisakazweni yabo yomphakathi. Nangokuthi kumenywe o-DJ bendawo bazokhangisa ngokudlala kwabo umculo.

Kubalulekile ukuthi inkundla inikezwe okuqukethwe kwasendaweni noma okuqukethwe okuqondene neNingizimu Afrika ngezilimi zezwe. Ukwenzela ukuthi kube lula ukuxhumana nawo wonke umuntu, umyalezo ukhona ukufinyelela kalula kuwona wonke umuntu, nakulabo abangalazi ulwimi lesingisi. Futhi ukubaluleka kokwethula kwezilimi ezahlukahlukene kwenza kube lula ukugcinwa kwamasiko. Uma ulwimi luphela nomlando uyaphela, amasiko nobuntu nemfundiso yokuthi abantu bangobani. Sikhona ukukuqonda nokufunda ukuthi kwenzakalani.

Kufanele ngibheke kuqala ukuthi abantu abakuliphi izinga lokukhula ngokweminyaka abazolalela uhlelo. Ngibheke nokuthi ingabe abantu bazowujabulela yini uhlobo lomculo engizobalalelisa wona noma engizobadlalela lona. Bese ngibheka ukuthi ngilukhangisa kanjani uhlelo lomculo.

Mngani, kodwa uyabona yini ukuthi kubaluleke kangakanani ukusakaza kwesimo sezulu eziteshini zomsakazo zomphakathi? Ngempela mngani, kodwa uyabona ukuthi bayasisiza ngalokhu, belokhu besitshela ukuthi isimo sezulu sizoba njani kusasa? Yebo mngani, kufanele siqiniseke ukuthi siyalulalela uhlelo lwesimo sezulu nkathi zonke. Hheyi phela mngani, uthi ungazelele uzwe sebathi abantu bamuke nezikhukhula ezindaweni ezahlukahlukene. Phela mngani, ukuthi ngesimo sezulu kwenza ukuba kube lula ukuthi sihlale siqaphile.

Ngiyaye ngisebenzise i-Wi-Fi UPS, ethelela amandla kwi-Wi-Fi router yami. Lokho kwenza kube lula ukuqedela umsebenzi wami wesikole nokufunda. Futhi angiphazamiseki ngenxa yokusebenzisa lolu hlelo lwe-Wi-Fi UPS.

Ngilindele ukubhekana nezinselele ezifana nokunakekelwa nokuphathwa kahle kwezinsiza ze-Wi-Fi. Elokishini lapho abasebenzisi bakaxhakaxholo, inthanethi, bembalwa khona kubanzima ukuthi abantu bakhone ukusebenzisa i-Wi-Fi. Kungabiza kakhulu kulaba abangabahlinzeki bezinsizakalo, service providers, lapho abantu abaningi bengenawo ama-smartphones. Ukuthatha isikhathi eside sokufundisa abantu ngohlelo lwe-Wi-Fi, ukwebiwa kwama-cable. Lezi nselele ngingazinqoba ngokuthi ngifune osomabhizinisi noma osozimali bendawo bafake imali ohlelweni olifundisa abantu ngokusebenziswa kwe-Wi-Fi, nokuthi kufanele baziphathe kanjani izinsiza ze-Wi-Fi.